Eyona nto inzima ukongela indlu zii-transfer costs, ziba nkulu kakhulu. Xa sele uyithengile indlu, ii-rates and taxes, umbane yeyona nto ingamandla.

Tatomkhulu, umasingcwabane akabizi kufa. Umasingcwabane uluncedo kuba kaloku uza kusinceda khona ukuze sikunike umngcwabo ondilisekileyo nonesidima. Okwesibini, khumbula ukufa kufika noba kunini na, maxa wambi kungafika kungekho mali, kanti xa kukho umasingcwabane, noba ukufa kufike nini na, liza kuba khona icebo lokukungcwaba.

Ndingamcebisa okokuba kubhetele ukuboleka imali ebhankini kunokuboleka imali kumbolekisi wemali ongekho sesikweni. Okokuqala, bathabatha kwa isazisi sakho. Okwesibini, inzala yabo ingaphezulu, kanti eyasebhankini inzala ingaphantsi yaye xa ungenako ukuyibhatala imali, uyakwazi ukuya ebhankini ubacele ukuba bakhe bakunike umtyhi.

Oko kubangelwa kukungabi nangeniso esisigxina, yaye namaphepha ekufuneka uwagcwasile aba manintsi, ukuze ufumane indlela yokuthenga indlu.

Ndingamcebisa ngelokuba, elokufa alityeli, kanti xa umntu enomasingcwabane, nokuba imeko yakho ithini na, uza kungcwatywa. Ufumane umngcwabo ondilisekileyo yaye ngelo xesha ukufa kufike ngalo, iyawuba ikhona imali okanye indlela yokumngcwaba.

Ndingamcebisa okokuba athelekise iinzala phakathi kweebhanki, kunye netshaji zeebhanka azithelekise nazo.

Ndingamcebisa okokuba angeke alinge ayenze loo nto, sisikem eso.

Okokuqala, ndijonga iiplani zabo, ndikhangele iibhenefithi zabo, ibhenefithi enokundisebenzela. Ndikhangele nokuba banee-copayment na. Ndijonge nemeko ye-chronic medication yabo.

Into yokuqala efikayo kokuxhalaba kodwa ndingathi ngokukhawuleza ndifowunele ibhanki ndilivale ikhadi ngoba into kaninzi umntu uye axhalabe, asuke angazi noba makathini na. Kanti ngamanye amaxesha eli ikhadi liginyiswe ngabantu beziikemu. Into ebalulekileyo kukuba ikhadi lisakuginywa ukhawuleze ufowunele ibhanki ulivale

Okokuqala, ndingamcebisa ukuba abe nemali ayibekileyo eyidiphozithi. Xa sele enayo idiphozithi kufuneka aye ebhankini, aye kukhangela ukuba angapasiswa ngamalini na. Ayofumana nale nto kuthiwa yi-pre-approval. Ukususela apho ke, angajonga ukuba yintoni emsebenzelayo.

Ndingamcacisela ukuba elokufa alityeli. Xa sinomasingcwabane, nokuba ukufa kufike nini na, okanye kwafika singenayo imali, indlela yokumngcwaba yona iya kubakho, yaye umasingcwabane uya kusinceda ukuba simnike umngcwabo ondilisekileyo nonesidima.

Xa imalimboleko efumanekayo ingakwazi ukugubungela yonke into efunekayo, ingandixhalabisa le meko kakhulu, kodwa ndiyacinga intoba ndingayokusebenza, ndifunde ndisebenza khona ukuze ndikwazi ukuthini? Ukufakela apho kungonelanga khona.

Andinakuze ndiyivume loo nto. Amaxa amanintsi ezi nkampani zikubhatalisa imali, zithi zakugqiba zibaleke nemali yakho, ungaze uphinde uve nto ngabo. Kungabhetele ukuba loo mali iyofakwa ebhankini, ukuze ufumane inzala ngayo.

Ibenza lula kakhulu ubomi, kuba kaloku nokuba uphelelwe yi-airtime ebusuku, uyakwazi ukuyithenga, awulindi kude kuse kube ngomso.

Okokuqala, ezi ephu zikhuselekile. Okwesibini, uyakwazi ukuthi ngoku uhleli ekhayeni, ukwazi ukujonga indlela osebenzise ngayo, ukuba wenze ntoni. Utshekishe ibhalansi, utshekishe nee-transactions zakho. Okwesithathu, kukuba ungayisebenzisa noba kuphi, noba nini na.